Akhaonto ya cheque ke ya ditirisano tsa letsatsi ka letsatsi. Fa akhaonto ya polokelo e le ya go boloka madi, gore a dirisiwe mo isagong mme e na le tiriso e nnye ya dituelo.

Histori ya sekoloto e tlhomamisa gore motho o a ikanyega go duela dikoloto tsa gagwe ka nako, mme seo se dira gore a nne le maduo a sekoloto le go tlhomamisa gore o tshwanelega go newa sekoloto se sengwe mo isagweng.

Dumela, ke mosadi wa dingwaga di le twenty-seven, yo mo botsogong jo bo siameng ga ke ise ke lemogile bolwetsi bope jo bo ka tsenyang botshelo mo kotsing. Ebile ga ke na histori ya lelapa ya malwetsi ape a a ka tsenyang botshelo mo kotsing. Ke di dife.

Ka gonne e naya netefaletso ya gore baratiwa ba gago ba tla nna le tlamelo mo tiragalong e o ka se nneng teng go ba tlamela. Ke akanya gore palo ya bajaboswa e ikagile ka mo inšorense.

Ee, go tla thusa ka gonne go netefatsa gore o boloka madi a a rileng, le go netefatsa gore o nna le maitseo go mo go se diriseng madi ao pele ga nako e e beilweng.

O ka nna mong wa koloi ka botlalo go sa le gale, mme wa e rekisa fa o batla. Le ga go ntse jalo di-bank-a dingwe di ka duedisa dituelo tsa go fetsa dituelo go sa le gale.

Ga go reye jalo, ke batla go tlhopha puo e ke e tlhaloganyang botoka gore ke kgone go tlhaloganya ditirisano tsa me.

Dikadimo tse dintšhi di raya gore go na le madi a mantsi a a dirisiwang, mme seno se felela ka gore ditlhwatlhwa di tlhatloge mme go ntse jalo.

O dira kopo ya kadimo ka go naya ditheo tsa kadimo tshedimosetso e ba ka e dirisang, go batlisisa gore a histori ya gago ya sekoloto e siame, kgotsa e maswe go ka amogela kadimo. Go tlhoka mosola ya dikadimo ke gore di ka go boloka o tshwarelegile mo modikologong wa kadimo, mme molemo ke gore o ka bona madi a go duelela maemo a tshoganyetso fa o kopa.

Go tlhoka mesola ke dikelelo tse di kwa godimo tsa morokotso le tsusumetso e sa siamang mo maduong a sekoloto fa a sa laolwe sentle. Mme ke phitlhelelo e bonolo ya madi.

Ee, go ka nna botoka ka gore batho ba ka tlhaloganya se ba se dirang botoka thata fa se ka rutiwa ka puo e ba e tlhaloganyang.

Ke akanya gore NSFAS ga e tlhaole go ikagile ka gore a batsadi ba a bereka kgotsa nnyaa mme e le gore a ba ka kgona go duelela dituelo kgotsa nnyaa, fa madi a ba a amogelang a ne a laolwa sentle, sekai, fa batsadi ba ka kgona go tlhoma leano la thuto ka nako.

Ditifiso tse di sebedisiwang ke setheo sa ditšhelete ga se fetolela tšhelete e nngwe go e nngwe nakong ya di-transaction-e tsa matšhaba. Pharologanyo fa gare ga dituediso tsa phetolo ke gore di duela ditshenyegelo tsa kananyo ya madi.

Go ananya madi a mantsi mo mafelong a a sa siamang kwa ntle ga kitso ya ditlhwatlhwa tsa kananyo le go latlha dirasiti.